Izinyosi zibalulekile ekutheleleni impova. Ngizokwenza isibonelo ngembali, ujikanelanga, izinyosi zithatha imbewu kwenye imbali, kajika nelanga zihambise kwenye imbali. Bese kudaleka ifethilazeyshini, ukuzalana, kwande izimbali zika jikanelanga. Bese abelimi bese abelimi abafufusayo bathola umkhiqizo wamafutha, sunflower oil, nobhotela, nokunye ukudla okunempilo.

Okumele akucabange ugogo uMaNtuli lapho ekhetha khona izitshalo, kufanele acabange ngesikhathi semvula ukuthi ngabe isikhathi esilungile sokutshala. Acabange futhi indawo lapho azothenga khona izitshalo ngenani eliphansi. Acabange ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukufaka imbewu enhlabathini, ukuyikhulisa, ahlele nemakethe yabantu abazothenga iy'tshalo zakhe. Angakhohlwa ukuthi kufanele kube nenzuzo uma esethengisa izitshalo.

Ukutshala umoba, kungenye yezindlela ezilula. Ukutshala umoba kudinga isikhathi, njengokukhulisa kuthatha isikhathi eside. Ukutshala umoba kudinga indawo eshisayo nenomswakama. Ukutshala umoba kwenzeka kahle uma sekuphela ihlobo, kulapho umoba utshaleka kahle khona lapho kuphela khona ihlobo. Uvula izindlela eziyimigojana, imigodi emincane, ufake imbewu yama-farrows. Avele kancane ama-farrows, bese uvala ngenhlabathi, ulinde isikhathi.

Endaweni yangakithi, abatshali abasafufusa nginokubabona betshala ikhabishi iklabishi, amazambane, ibhithrudi, nesipinashi.

Abantu basemadolobheni banganciphisa ukusetshenziswa kwamanzi ngale ndlela yokuthi, bathenge noma bathole amathangi wamanzi. Basebenzise amanzi emvula. Ukuthelela izitshalo ngamanzi ahlanzekile asesetshenzisiwe. Ukusetshenziswa kwamanzi kabili. Amanzi lawa owabonayo ukuthi uwasebenzisile kodwa usengawasebenzisa futhi okwesibili.

Abalimi asebemnkantshubovu kwezolimo, bangasisiza isizukulwane esisha ngokulima ngokuthi, basinike noma babanike ulwazi. Lokhu benza baqonde izindlela zokusebenzisa kangcono amanzi, ugesi, i-eneji, inhlabathi nokunye okuhambisana nokonga izindleko. Nokusetshenziswa kahle kwendawo ezosetshenziselwa ukulima. Kungasiza abantu abasha ukunciphisa izindleko, benze inzuzo bagcine nomhlaba nomoya uhlanzekile.

Indima engadlalwa amadlelandawonye ekwenzeni ngcono izimo zemakethe. Amadlelandawonye kufanele ahlanganise amakhanda, kukhulunywe ngokuthi inzuzo yenziwa njani ngaphandle kokubiza kakhulu kwezitshalo emakethe. Kukhulunywe nangokuthi izindawo lapho kungatholakala imbewu neminye imikhiqizo efakwa enhlabathini ngenani eliphansi. Bakhulume nangokuthi, obani okufanele bangene kwimakethe? Bakhulume nangokuthi, kwimakethe kungenwa kanjani? Nangokuqeqeshwa kwabalimi abasafufusa, abangenayo kwimakethe.

Ipulazi, kufanele liqiniseke ukuthi ithimba labo, lokumaketha lihlala liqaphe izindawo ezintsha ezivulwayo zokudlela endaweni. Bese balithumela lelo thimba labo kuleyo ndawo bayokhangisa ngezithako ezintsha. Kube khona futhi namasampuli ashiywayo kuleyo ndawo yokudlela evulwayo. Benze isiqiniseko ukuthi njalo bathumela abantu ukuhambisa izithako ezintsha kuleyo ndawo entsha yokudlela.

Ezikhathini ezedlule, ngake ngazithola, nginenjabulo ngenxa yendlela izitshalo zami ezakhula ngayo, nezulu lalivumile ngaleso sikhathi, nenhlabathi yayivunde kahle. Isivuno sami savuma, hhayi, kwasho ukuthi nemali ingena kahle. Kepha kwaba nesikhathi lapho ngazithola khona ngikhungathekile ngenxa yezintethe ezazidla izitshalo. Kepha ngasiza ngokuya kwenye yama-NGO eyayi khona endaweni ngaleso sikhathi. Eyangisiza ukubhekana nokunqoba lezi ntethe ezazimosha izitshalo.

Kunezinhlobo ezahlukahlukene engizonifundisa ngazo engizozibala zezinkomo namhlanje. I-Hereford, i-Brahman, Dexter, i-Angus. Emhlabeni wonke kunezinhlobo zezinkomo ezindlula inani lika-one thousand breeds. Kufanele ukhethe ukuthi yiziphi ezibalulekile ezweni ophila kulona noma endaweni ohlala kuyo. Ukuze kutholakale inyama yenkomo edliwayo kulelo lizwe noma kuleyo ndawo ohlala kuyona.